Banokuphucula ngokufikelela kwiinkonzo zempilo kubantu basemaphandleni, ukunciphisa kunye nexesha ke eli lohamba kunye neendleko kunye nokudibanisa izigulane neengcali ezinokuthi zingafumaneki kwiindawo.

Xana ndingakwazi uyifumana apho bendidla ngoyifumana khona ayikho enye indlela kuyofuneka ndiye kwenye indawo enayo or ndithenge idatha ndisebenzise imali le iyeyam.

Iingxaki eziza nezi zinto kuthatha izinto zabantu sizifake kwezi zinto kuthwa zii-social media, ooFacebook. Uthatha iingxaki zabantu, uthatha iividiyo zabantu, uthatha izithombe zabantu uzifaka kwezi zinto bengazanga. Ifumaniseka uba kuyaxatyanwa kakhulu kwezi zinto zinjena kanti ngexesha zazingekho kwakungaxatyanwa kakhulu kanje.

Kum ingaba lula ngoba kaloku ndiqhelile uyisebenzisa iWi-Fi nokufaka iphasiwedi. Akukho nto inzima kangako ngaphandle kwabantu abadala kuyofuneke bancediswe.

Into enoyokwenziwa kufuneke kuthethwe nabantu aba baphethe ezi ndawo zee-airtime kunye needatha, kodwa ke thina ke akukho nto ingako esinoyenza.

Iinkqubo endithanda uzibukela kooNetflix nooShowmax ziinkqubo ezifana nee-movies nezinto ezenzekayo apha ehlabathini lethu.

Ndingayibeka irutha kwindawo ephakamileyo kwaye kude nedonga. Oku kunceda ukuqinisekisa umqondiso owomeleleyo nomqondiso kuyo yonke indawo, kunciphisa ukuphazamiseka.

Andicingi uba kukho ubungozi ngoba kaloku wonke umntu uyanqwenela ufaka izinto xana efuna imisebenzi, abantu abakwazi uthenga idatha nee-airtime. Ngoku mna ndicinga ayisoze ibe bubungozi kodwa iyonceda abantu abanintsi loo nto.

Ndiyawumamela unomathotholo kwaye ndiyakwazi nobukela i-TV apho ndizokwazi ubukela ndijonge nalapha kwi-internet ukuba ithini imozulu.

Ndingafakela lena kuthiwa yifayibha isuswa apha phantsi komhlaba apho kona ndizokwazi uyitshaja ndiyifake embaneni kuze xana umbane engekho igcwale ibhetri, ikwazi usebenza.

Ikhona efikelelekayo kwabantu abangakwazi uthenga idatha ekuthiwa yi-fibre. Noko amaxabiso wayo aphantsi kakhulu.

Isixhobo mna endinaso kukudawunlowuda apha into kwifowuni oyisebenzisayo apho uzokwazi usebenzisa kwa idatha le yakho ukwazi ngayo usebenzisa ubukela abantu nee-videos kwezi-social media usebenzise yona, kuze ungene kwezi app.

Ndinawo ke umfo wethu ona-seventeen. Into endimxelela yona, angafaki wonke umntu kule Wi-Fi ngoba kukho izinto kuthiwa zii-virus ezingenayo kwiWi-Fi apho umsebenzi wakhe wesikolo uyoze aphuselane naye xa engenisa wonke umntu.

Uyakwazi ke uya kula maqonga athiwa yiGoogle or uye kule ndawo kuthiwa ngooPlay Store, uyakwazi udawunlowuda apho ezi zinto kuthwa zii-app apho uzokwazi ubukela zonke ezi streaming platform ezisetyenziswa ngabantu zobukela i-TV, xa unganayo i-TV.

Owu! Yinto yamihla ngemihla ke leyo yophelelwa yidatha. Into endiyenzayo kuboleka i-airtime kwezi zinto zooCell C nooTelkom. Ndiboleke ndiphinde ndiyibuyise, ndiqhubekeke ngento bendiyenza.

Kwinto enjalo ndizama usebenzisa kakhulu idatha ngeli xesha lifanekileyo kuze yonke into yam ndiyenze ingekapheli idatha yam.

Ngeemini ecotha ngayo idatha neWi-Fi kum ndiye ndihambe ndizame ukhangela indawo ene-connection apho kanye ke izokwazi usebenza kakuhle ngale ndlela ndifuna ngayo ndide ndigqibe umsebenzi.

Indinceda kakhulu kwizinto ezifana nezinto zesikolo nezinto zofuna imisebenzi nezinto ofuna ukuzijonga, izinto ofuna usebenza ngazo ezifana nee-homework, uyakwazi usebenzisa. Inceda kakhulu.

Owu! Ndingathanda kudlaliwe umculo wakudala ngoba ke nam ndiyintombi yakudala. Umculo wakudala ozokwazi wonke umntu ufumana uvuy,a ajabule ngayo yonke le nto siyenzayo apha kweli theko lam. Nezo ke, nazo ingoma ezi zangoku, sizokwazi ke ubhiyoza.

Ndingaqale ndimbuze uba usebenzisa eyiphi i-airtime ayithengayo and then ndikwazi ke ngoku umxelela ubana funeke ayithenge, ndingene ke ngoku ndimbonise ubana uthenga njani idatha uyitshintshe azokwazi uyisebenzisa efowunini yakhe.